Thekenoloji e ka kgona gore e ka aga metšhini kapa di-robot-o tse e leng gore di kgona go sireletsa dijwalo, tse e leng gore di disenyi tsa go tshwana le diphologolo tsa bo dinonyane le tse dingwe magotlo tse dintsi fela tse di senyang dijwalo kapa dija dijwalo pele di ka kgona gore di ka gola. Mo nakong ya gona nou thekenoloji e ka kgona go dira metšhini e e leng gore e kgona gore e tshose kapa e kobe disenyi tseo bosigo le montshegare.

Badiri ba dipolase le bone fela jaaka badiri ba ba leng teng mo nageng kapa lefatshe lotlhe ka bophara, le bona ba na le ditshwanelo tsa bona tse e leng gore ga di a tlamehile gore tsone di gatelelwe. Ba na le ditshwanelo tsa gore le bone ba ka ikwadisetsa ditlhopa ebile ba ka kgona le bona gore ba ka tsenela ditlhopa, tsa mo nageng e leng gore ba direla kapa ba nna mo go yona. Le dituelo tsa gore bahiri ba bone ba netefatse gore ba na le diphaphosi tsa go robala, le ka ka gore ba kgona gore ba ka robala ba jele le bana ba e leng gore ba setse gae, ba kgona gore ba ka kgona gore ba ka phela ba ka bona bophelo e le gore batsadi ba bona ba dira ko dipolaseng.

Fa nka simolola temothuo ke ka netefatsa gore ke dira patlisiso pele ka temothuo eo e leng gore ke batla go dira ka ga yona, ke simolole pele ka go lebelela gore tulo ke le gaufi le yone tlhokong ya baagi ba ba dulang moo ke eng e ba e tlhokang thata go fetisisa. Le gore mo go yona tulo eo mobu wa teng o siametse gore o ka kgona gore ke ka byala yona peo kapa yona merogo, e e leng gore e tlhokagala gantsi ke baagi ba e leng gore ba a nna or ba dula gaufi le temothuo eo. Gore ke kgone gore ke simolele pele ka ka setšhaba se e leng gore ke agisane le sone pele ke ka re ke batla gore ke ka ya ko me mmarakeng.

Go na le malwetse a e leng gore mengwaga e fitileng re kile re a be re itemogela re le naga, re na le bolwetse bo bo tshwanang le bona bo e leng gore bo kry-agala mo dijong or mo nameng tse e leng gore re di bona re di reka le ko mabenkeleng a tlhwatlhwa e e kwa godimo. Ne go na le bolwetse bongwe gotwe ke Listeriosis, e leng gore batho ba le bantsi ba bile ba lwala ebile ba bangwe ba ne ba tlhokafala ka ntlheng ya bolwetse boo. So nama ya phologolo e leng gore e be e e lwala ga ya siama mo bathong e ka bakela batho malwetse, kapa batho ba tlhokafala ba e le gore ba bolaiwa ke bolwetse bo e leng gore bo tholagala kapa bo kry-agala mo yona nama ya kgomo e leng gore e rekisiwa ka lebaka la gore e sule e lwala.

Botlhokwa kapa molemo wa go bona, wa go lemoga bolwetse mo diphologolong bo sa simolole kapa mo phologolong bo sa simolola, bo thusa ka gore go ka bonwa kalafi e sa le gale kgotsa le go thibelela gore bolwetse boo, bo kgone go fetela or go ka fetesiwa ko diphologolong tse dingwe.

Temothuo mo nageng ya rona ya Aforika Borwa ke e nngwe e e leng gore e tsholeditse letsogo kwa godimo-dimo mo go netefatseng gore GDP ya naga ya rona e ba kwa godimo. Gobane ga go sena temothuo ga re tlile re kgona go ja, ga re sa kgone go ja ga re tlile re kgona go tshela gape ga re tlile go kgona gore re ka re re e apara, gobane tseo ke tse dingwe tse di botlhokwa tse e leng gore di tlhaga mo yone temothuo. Le tse dingwe tse dintsi tse e leng gore ga ka di bala, seo se a bontsha gore temothuo ke yone e leng gore e kwa godimo go gaisa tse dingwe tse e leng gore di teng mo nageng ya rona le mo lefatsheng ka bophara.

Temothuo ya diphologolo e ama tikologo e re tshelang mo go yona. E ka e ama ka maemo a sa nnang sentle gobane gona le malwetse a mantsi a e leng gore a tswa ka tlhago a le mo diphologolong, mme a kgone gore a ka ipona a fetetse mo go bathong, seo se tlholwa ke gore re le batho re tshela mo go le gongwe mo go nang le diphologolo mo go teng.

Go na le dijo tse di kgethegileng go kgetha dijalo tse di amanang le tikologo ya rona, le go dirisa ga mekgwa e e amanang le go tshegetsa boitekanelo jwa mmu. Dijo tse di kgethegileng di ka thusa go fokotsa ditlamorago tsa go fetoga ga tlelaemete le boitekanelo bo bo ka thusang mobu o e leng gore re jala mo go ona.

Ke akanya gore batho ba ka ba le dikarabo tse e leng gore di farologane mo goreng, ba ka be ba ba rata or e ba nwa rooibos go feta mofuta o mongwe gape wa tee, bangwe ba dirwa ke lerato le ba nang le lone bangwe ba na le .

Go tlhokega ga dijo tse di tswang mo diphologolong go amana le tiro ya go ntsha matlalo, ka gonne dijo tse dintsi tse e leng gore di tswa mo diphologolong bontsi jwa tsone go tlhokagala gore phologolo e ka bolaiwa pele re ka bona tlhoko ya sejo seo. Tse dingwe gape ga di tlhoke gore diphologolo di ka swa go tshwana le Nkomasi, mašwi di-cheese le tse dingwe. Mme bontsi jwa tsona bo tlhoka gore diphologolo di ka swa so ga diphologolo di ka swa go tlhokagala gore diphologolo di ka ba tse dintsi gore di kgone gore di ka bolaiwa gangwe le ga fetsa.

Jalo ya dijalo tsa go tshwana le merogo, merogo e e fapaneng ya go tshwana le bo lettuce, spinach-e, ditamati, eiye tseo ke nngwe ya mefuta ya merogo e e leng gore go bonolo gore o ka kgona gore o ka e jala ebile o ka jala ka nako e nngwe le nngwe ya ngwaga and-e kgolo ya tsona di .

Merogo e e tshwanang le ditamati e ka jalwa ka go kgethiwa ga disata tsa yona mme di latlhelwa mo mmung, e be go di nosetsiwa. Kgolong ya tsona go na le setlhare se se tlhagang se gola se tshwere ditamati, mme di rojwa ka o kgetlhiwa, di hlatsuwe and then go tlogeng mo di tla dirwa ka mokgwa go .

Ka go dira patlisiso ya mefuta ya dijwalo le go jadiwa ga tsona ka boemo ba mosa bo bo hirilweng mo ngwageng gore ke mofuta ofe wa dijo o tshwanetseng gore o ka jadiwa. For sekao, ka mariga kapa letlhafula kapa ke dijalo tse di feng tse e leng gore re re ka dijalwa ka nako e itseng, ge motho a dirile patlisiso a ka kgona gore a ke a itse gore o lokelwa ke gore a ka jalwa tse di feng kapa a se jalwe tse di feng ka nako e rileng e.